Ndingazama ndithenge iWi-Fi ezawukwazi ukundithwala inyanga iphele kuba le yokumane ndithenga idatha qho ngeveki, iphinde iphele ndingekayisebenzisi, kukumosha ngemali yam.

Kulungile ukuba kubekho iWi-Fi yasimahla eza kufikeleleka kumntu wonke kuba abanye abantu abanayo imali yokuthenga idatha. Loo nto iye ibancede ukuba basebenzise iWi-Fi yasimahla, bakwazi nokwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Ndingaziva ndidanile kuba kaloku bendizixelele ukuba ndifuna ukungena kuYouTube ndibukele iividiyo ezifundisayo, ngoku imini yam ingamoshakala, ibe mbi.

Ndingadana kakhulu kuba bendizixelele ndiza kufika iWi-Fi ikhona apho kwindawo ebendiyilindele kuyo. Kodwa ndingaphela ndithenga idatha ukuba ndinayo imali yayo.

Ukukhangela imisebenzi eMzantsi Afrika yimeko embi kwaye ibachaphazela kakhulu abantu, ingakumbi amaxabiso edatha axhomileyo. Kwaye soloko amaxabiso edatha anyuka rhoqo, abanye abantu ababinayo naloo mali yokuthenga idatha ukuze bakhangele imisebenzi, kuba nzima.

Ukuba ungumntu obukela rhoqo inkqubo yostrimo angakwazi ukuthetha ezinye iilwimi kwaye ukuba uzimisele, angazifunda lula.

Ndingayifaka iWi-Fi ezikolweni ukuze izokuncedisana nabantwana ezifundweni zabo, ingakumbi abo bangenamali yokuthenga idatha. Ndiyifake nasezicaweni.

INetflix okanye iShowmax ndithanda ukuyibukela kwi-smartphone sam kuba ndiyakwazi ukuzibukelela ndedwa ndifake ii-earphones ndizimamelele erumini yam xa abanye abantu befuna ukubukela enye into etivini. Iyandinceda kakhulu loo nto.

Ndicinga ingangumbono omhle lowo kuba abanye abantu basebenzisa oololiwe ukuyokukhangela nemisebenzi. Loo nto ingamnceda ukuba umntu xa engenadatha asebenzise iWi-Fi eli lixa ekhwele uloliwe.

Ibachaphazela ngokuba umntu uye azifune ukuzifanisa nee-influencers, loo nto ayilunganga. Umntu makazithande ngendlela adalwe ngayo.

Ndicinga, ndicinga ukuba abantu ekungafanelekanga bafikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla ngabo baye benze izinto ezingekho semthethweni ngeWi-Fi yasimahla. Bamosha ixesha labanye kwaye bamosha idatha for abantu abafuna ukuyisebenzisa kwizinto ezibalulekileyo.

Ezolimo. Seke ndabukela ezolimo kusitrimo kwaye izityalo zazikhula kakuhle, zizihle. Ifundisa ngokulima nokufuya.

Andinova kamnandi kuba thina singabanye le Wi-Fi iyasinceda ekwenzeni izinto zethu zesikolo bona ngexa beyisebenzisa ukwenza imidlalo yekhompyutha. Ithi loo nto bona abayikhathalelanga kwaye abasicingeli thina bantu iluncedo kuthi.

Ndingathenga i-power bank enokuthi itshaje iWi-Fi leyo okanye ndisebenzise ijanareyitha kuba kaloku umbane uza kucima, nayo icime. Loo nto iza kubangela ungakwazi ukuyisebenzisa iWi-Fi.

Ndingathenga idatha eza kuthi indincede xa ndingakwazi ukufumana iWi-Fi kwindawo ebendilindeleke kuyo ukuyifumana.

I-five G kunye ne-AI iyaziphucula ii-telemedicine kwaye kubalulekile ukuba yonke indawo ibe nazo kuba iyazikhawulezisa iifowuni ukusebenza.

Amapiano amnandi kwaye abantu bayawathanda, ingakumbi ngexesha lobhiyozo. Abantu baye bawakhalise kube mnandi, kujayivwe. Ingakumbi ulutsha, iyawathanda kakhulu.

Bendinoyisebenzisa kakuhle kwaye ndiyonge ize ifike inyanga isekhona phambi kokuba iphele. Kwaye ndingenza izinto zam ezibalulekileyo, ndibukele neevidiyo ezifundisayo kustrimo.